Hi nga va pfuna leswaku va tiyimela hi voxe hikuva hi endla leswaku loko vadyuhari va kha va tirhisa swa ku famba ntsengo lowu va nga humesa wu nga fani na ntsengo lowu humesiwaka hi mani na mani ntsengo wa vona wu ri le hansi.

Ku famba hi mabazi swa olova hi mhaka ku ri bazi ri ntsengo wa koho wu le hansi ku tlula wa mathekisi na timovha letin'wani ende ka bazi wa swi kota ku endla thikithi ra n'hweti yi nga i hakeli masiku hinkwawo.

Smart khadi i khadi leri u ri tirhisaka ku hakela hi rona n'hweti na n'hweti a bazini i ri xi i ri hakela kan'we ivi u sungula ku ri tirhisa n'hweti hinkwayo.

Ina a ni ta ni ri tirhisa khadi leri ri tirhaka a bazi ri endla leswaku ni kota ku save hi mhaka ku ni hakela ntsengo kan'we ntsena.

Loko mi hakela hi mali mintsengo ya kona yi va yi le henhla mara kambe loko mi hakela mi ra khadi ri endla leswaku khadi ri va ri ri le hansi.

A swi nga ta ni khoma kahle mhaka ku ri a va nga ta va na ku hlonipha kumbe xichavo eka van'wani lava khandziyaka na vona bazi.

Swi endla leswaku va ta kota ku fambisa vanhu kahle na ku avoid-a ti-accident emapatwini.

A ndzi ta endla leswaku ndzi kuma energy drink ndzi nwa ta ni kota ku ni ngeta energy na ndlela leswaku ni nga tleli.

A ndzi nga ta titwa kahle hi mhaka ku ri a ndzi ta ndzi nga fikanga hi nkarhi laha ndzi ya kona naswona loko xitereko xa mabazi ri kona a swi ta endla leswaku ndzi ya spend-a mali yo tala hikwalaho ka ku tirhisa swo famba swa mathekisi hikokwalaho ka ku swa durha.

Xo sungula vachayeri va mabazi a va wisi a va kumi nkarhi wa ku wisa nkama wun'wani ntsengo lowu va holaka wu va u nga enelangi tiawara leti va ti tirhaka hi siku.

Eka muthori wa mina ndzi kombela ku khomeriwa ku va ndzi fikile late entirhweni hikokwalaho u swi tivaku leswaku loko ni ta entirhweni ni ta hi bazi a ku ri na xitereko xa mabazi namuntlha a ndzi kotanga ku tirhisa bazi hikokwalaho a fanekele ni suka laha ndzi khandziyaka kaho bazi ni ya laha ni nga ta kuma kona tithekisi ta ku khandziya ni ta ya ntirhweni inkomu.

Swi endla leswaku vanhu lava nga titshegela hi swo famba swa mani na mani na mani va nga koti ku fikelela la va yaka kona hikokwalaho ko va ku ri na strike naswona ku ya etithekisini ta fika swi va durhela mali leyi va nga ta tirhisa thekisini yi ta va yi ri tele.

Kokwani khadi leri tirhisiwaka ku khandziya mabazi loko mi fika exitichini xa mabazi mi fanekele mi fika mi recharger na khadi ra n'wina mi recharger hi ntsengo wa le henhla leswaku mi ta kota ku tirhisa khadi ra n'wina nkama nkarhi wo leha. Loko mi heta ku recharger hi ntsengo wa le henhla loko mi fika mi khandziya bazi mi ta fika mi tap-a a nyangweni ivi yi susa ntsengo lowu mi nga ta mi kha mi famba mi ya ka wona na loko mi huma mi ta fika mi tap-a yi susa ntsengo lowu mi nga ta mi khandziyini wona ku sukisela loko mi khandziyi ku ya fika laha mi yaka kona.

Swi khumba vafambi lava titshegeke hi bazi hikokwalaho ka ku ri loko ntsengo wu tlakuka va ta fanele ku ya budget-a mali ya ku hundza leyi a va yi budget n'hweti na n'hweti. Leswi swi endlaka leswaku budget ya vona ya ku cinceni mali leyi a va ya tibyela ku ku ta ku ri pocket money leyi va nga ta va na yona ya ku tirhisa swin'wana na swin'wana kwala mapatwini va ta boheka ku ya tatisa eka tihakelo ta mabazi.

Leswi swi nga khumba mina na ndyangu wa ka hina hi ndlela ya ku vava hikokwalaho vamakwenu va mina vambirhi va famba hi bazi loko va ya eswikolweni loko swo tlakuka hi xi tshuketana swi ta vula leswaku hi fanele ku ya budget-a mali yi nyingi ku tlula leyi a hi hamba hi yi budget-a leswaku va ta kota ku ya hakela bazi.

Xivangelo xin'wani xi endlaku ku tihakelo ta mabazi ti tlakuka hi loko ku tlakuka petiroli ku tlakuka na diesel na tihakelo ta mabazi ti ta boheka ku tlakuka.

Swihahampfhuka swi kokela ndzhaku loko swi kha swi la ta suka kumbe loko swi la ta jatama kusuka a moyeni.

Ni vona swi nga fanelanga leswaku vakhandziyi va tlakuseriwa mali ya ku hakela ka bazi lembe na lembe hikuva petiroli ya gonya ya chika ya gonya ya chika ene loko bazi ro ze ri gonya a ra ha chiki ri va ri gonyini va nga langutisi ku petiroli kumbe dizele yi gonyini yi tlhe yi chika ka ngani se a ni voni swi ri kahle leswaku mabazi ma fanekele ma gonya lembe na lembe hi van'wani va ta tsandeka ku ya fikelela eka mali yo karhi loko va ma tshamela ku gonya lembe na lembe.

Ni vona leswaku ku fanekele ku thoriwa vanhu lavakulu lava nga ta hamba va pfuna vana ku tsemakanya kumbe ku tiyisisa leswaku va hlayisekile etinghozini hinkwato emadzolongweni hinkwawo hikuva n'wana loko a ri n'wana ku va yena a kongomisaka vanakuloni a tindhawini to ya exikolweni to va tsemakanya hi milenge swi nga va na nghozi hi mhaka na yena in'wana byi nga endla na yena a nga langutisi matlhelo hinkwawo before a tsemakanya patu mi kuma a ku na tlhelo leri movha a yi le ku teni ya va chayisa hi vumbirhi bya vona.

Ndzi nga endla leswaku ndzi va na vanhu lava nga ta kota ku ya ni hlanganisa kumbe ku ni landza laha ni nga ta ni ri kona hi mhaka ku ni ta pfumala xo tlhelela kaya hi swona ende ku ya tlhela hi milenge ni nge swi koti hi mhaka ku ri loko munhu a endla vutiolori xikanyakanyeni i famba ndhawu ya ku leha kumbe mpfhuka wa ku leha ngopfu.

Ku famba hi milenge etlhelo ka patu u fanekele u famba esayitini leyi movha loko yi ta yi ta ku u yi langutisa u nga fambi etlhelo leri movha loko yi ta yi ta ku hi le ndzhaku ka wena hi mhaka tin'wani timovha ti nga ta hi rivilo u tsandzeka ku ti vona ku ti le ku tsutsumeni u kuma ku leswaku ti ya ku ku biseni u kuma ku wa olova u lovela kwalano vutomi bya wena byi va byi nga ha hlayisekanga se swi kahle ku fambela eka sayiti leri loko u fambela eka rona movha u va u kha u vona ku yi ta yi kha yi suka hi kwihi.

Ni nga hlawula Intercape hikokwalaho Intercape mali ya kona yi le hansi a yi fani na mabazi laman'wana naswona Intercape yi famba hi minkarhi ya ku hambana loko vo suka hi ra lowa so wa kota wo kusuhi ya nkarhi wa twelve wa kota ku ya kuma wa nkarhi wa four se ni nga prefere ku ya tirhisa Intercape.

Tanihi mina ni nga mutirhi wa le bazini Khensani loko u lava ku ta hakerisa n'wana wa wena riendzo ra exifundzeni xin'wana i fanekele i hakela mali leyi bazi yi nga ta n'wi susa la a nga ta ri kona ya n'wi fikisa laha ri helelaka kona bazi wena loko u fika u n'wi hlanganisa hi wena u nga ta n'wi u nga ta n'wi hakelela mali ya bazi bazi kumbe thekisi lexi mi nga ta mi kha mi famba hi xona ku ya fika a ndlwini naswona n'wana wa wena fanekele n'wi rhumela mali laha nga ta fika a xava swa ku fihluta khwiri kwala ndleleni.

Loko i la ta xava bazi ri va ta xava thikithi ra bazi ka inthanete i fanekele i va na mavito ya wena hinkwayo ma helelile na ma na masiku lama u fambaka hi wona loko i lava ku ta xava bazi ra ku famba u thikithi ra wena leri u nga ta famba i tlhe i vuya hi rona kumbe i la va ta xava thikithi leri ro famba ntsena loko u lava ku ta vuya u ta tlhela u xava rin'wana i faneke i tiva leswaku thikithi leri i xavaka i mali muni naswona mali leyi i nga yi khoma eka bangi ya wena yi ringanela ku xava thikithi naswona u fanekele u tiva ku bazi leri i nga ta ri langa ri ya suka hi nkarhi muni naswona wena hi nkarhi wolowo i ta i fikile a xitichini xa mabazi na.

Ina ku famba hi bazi navusiku swi hlayisekile hikuva loko u ya fika exitichini xa mabazi la mabazi ma helelaka kona u kuma ku ri na ma security lama nga ta mi rindza kondza ri ya xa, loko dyambu ri ehla hi kona u nga ta kota ku ya khandziya tithekisi kumbe bazi ri ku yisa laha u tshamaka kona.

Ndzi nga endla leswaku loko nkarhi wa ku wisa wu fika ni endla leswaku nkarhi lowu hinkwawo ku wisa ni wu tirhisa ku ndzi wisa hinkwawo ni va ni kha ni nga phazamisiwi hi nchumu ku endla leswaku loko ndzi tlhelela a patwini ni kota ku ya famba nkarhi wa ku leha ni nga karhateki kumbe ni nga karhali.

Vuhlayiseki bya tindlela emapatwini byi nga tiyisisiwa hi ku veni loko hi landzelela swiletelo leswaku swi tsariweke emapatwini laha va nga tsala ku hi famba hi thirty a hi fambeni hi xipidi xa thirty laha va tsala ku hi famba xipidi xa eighty a hi tirhiseni xipidi xa eighty hi nga ngeteli swipidi kumbe ku hunguta a hi landzeleli swipidi leswi hi byeliwaku swona hi fambaku hi swona emapatwini.